Ukuzizwa ngigajwe amafomu omshwalense kuyinto engake ngadlula kiyo ngaphambilini. Ngaye ngasebenzisa amathuluzi aku-inthanethi noma izinsiza, ukuze ngenze enqobe ibe lula. Ngazama ukuhlukanisa umsebenzi ube izinyathelo ezincane futhi ngafuna usizo enkampanini yomshwalense.

Uma ngikhetha inkundla yemali yeselula yokundluliselwa izici ezifana nezinkokhelo okusetshenziswa kalula, ukuphepha nokutholakala kubalulekile. Abanye abasebenzisi babeka phambili izinkokhelo eziphansi namazinga okushintshaniswa ancintisanayo. Kuyilapho abanye bakwazisa ukunethezeka nesivivino. Izidingo ezithile kanye nezinto ezizakuqala komsebenzisi zizosho inkundla ezifaneleke kakhulu.

Yebo, ungakhalazi isicelo se-UIF, isikhwama somshwalense wokungasebenzi esinqatshiwe. Unelungelo lokuphikisa isinqumo futhi unikeze ubufakazi obusekela icala lakho. Ukuze ukhalaze kuzodingeka uqonde isizathu sokunqatshwa, uqonde noma imaphi amadokhumenti asekelayo, futhi ufake isaziso sesikhalazo ngesikhathi esithile.

Izimali ezikhokhwa ngonyaka ze-overdraft zingaqhathaniswa nezinye izinsiza ezezikweletu, kodwa yindaba ehlukene. Izinkokhelo ze-overdraft zivamile ukungabonakali ngale kunezinye izinhlobo zezikweletu. Nakuba amanye amakhadi esikweletu ngase abe nezimali ezikhokhwayo zonyaka ezicacile. Ukubolekwa kwemali okweqile kuvamile ukuhlanganisa izinkokhiso ezihlukene ezihlanganisa izinkokhelo zemisebenzi edala i-overdraft.

Emzuzwini nje ondlule ngishayela bangabandanyeka engozini yemoto. Imoto yami ishwabene futhi inhliziyo yami iyagijima. Kwakuyiqhubu elithambile kodwa umthelela ungazelelwe ngendlela imoto isabela ngayo. Kwangifake esimweni sokwethula ngiyaqhaqhazela futhi ngidinga ukucubungula okwenzekile.

Ngenkathi ngigcwalisa isicelo se-inthanethi ngihlangabezane nokukhangatheka, nokukhathazeka, izikhathi zokulayisha kancane kanye ngokungatholi ulwazi oludingekayo.

Amapholisi omngcwabo ngokuvamile anesikhathi sokulinda lapho amaphrimiyamu kufanele akhokhwe khona, kodwa izicelo azikwazi ukwenziwa njengezinyanga eziyithupha zokulinda ukufa ngenxa yezizathu ezingokwemvelo.

Ukuhlela kusengaphambili umngcwabo okuhlanganisa yonke imininingwane kusukela enkonzweni kuye ezimbalini kunganikeza umuzwa wokuthula kwengqondo nokulawula. Ivumela abantu ukuthi baqinisekise ukuthi izifiso zabo ziyahlonishwa banciphise ukuncindezeleka kwabathandekayo ngesikhathi esinzima.

Ngingasebenzisa i-EFT ekwaziwa nangokuthi inkokhelo ephuma kanye iyindlela esheshayo nelula yokuhambisa imali ku-akhawunti ehlukile.

Ukuthola imali ekhokhwayo yonyaka emalini ekhokhwayo ngemuva kokufaka isicelo se-overdraft kungase kungibangela imizwa yokudumala kanye nokukhungatheka okungase kube khona.